Ngingasho njena ukuthi ezinye zey'nyathelo normally ezenza ukuthi sihluke indlela, umuntu kufanele ukuthi into yokuqala nje akwazi ukuthi asine. Okwesibili, imvunulo, imvunulo esisuke siyifakile noma imblaselwa indlela lena, isiko leli or noma indlela vese ngisho nobabamkhulu ababenza ngayo, ukuthi bafake amabheshu uma kuwukuthi kiyiwa kwindlamu. So le nto lena isifundise isintu, yasikhumbuza futhi amasiko isitshene futhi ukuthi singobani, sisukaphi, kuyiwaphi?

Isinyathelo noma ya, iy'nyathelo nje engingay'thatha engibona sengathi yizona ezingenza ukuthi usizo lisheshe lifike ebantwini, kuleyo ndawo lapho khona kade kunesomiso khona, ngingabuza nginguhulumeni ukuthi bakhona yini abantu abaney'nkampani ezikwaziyo ukuthi zilethele abantu amanzi. Ngisuke lapho ngibuke ekutheni ukuthi yiziphi iy'nkampani ezisuka kuyo leyo ndawo enesomiso esingasebenzisana nazo siwuhulumeni khona sizokwazi ukuthi sixhase abantu ngemisebenzi nentuthuko abasuka kuyo leyo ndawo leyo enesomiso.

Ngicabanga ukuthi isikhathi esinikezwe sona ekulungiseni ukudla kwendabuko siwukhuthaza kakhulu, siwukhuthaza kakhulu nje nawo umphakathi waleyondawo, ngobani? Enye futhi yezinto lena ekwaziyo ukusifundisa amagugu ethu, ekwaziyo futhi nokusifundisa ukuthi thina singabantu sisukaphi, ekwaziyo futhi nokusifundisa ukuthi ukudla okunomsoco empilweni ikuphi, ngobani? Imvamisa, lokudla lokhu esikutholayo emakhaya ikhona kudla okunomsoco, hhayi lokudla lokhu kwalezi zinkampani lezi esiy'tholayo lana ekuthiwa ama-first food, cha, ilokudla lokhu okunomsoco yilokhu kwasemakhaya.

Okunye nje na ya, iy'nkobe, umuntu kufanele ukuthi akwazi ukuthi abilise iy'nkobe, ukwazi ukuthi uye emasimini ukwazi ukucuya imifino ey'hlahleni nokuthi futhi ukwazi ukugaya or uvebele isiZulu, okuyibona tshwala lobu obusebenziswayo uma kuwukuthi kunemicimbi imicimbi ya noma ngisho noma kuthiwa imicimbi yabantu abadala noma kuyashadwa, kumele ukuthi ukwazi ukuthi usigaye isiZulu, usivobele.

Ngokwazi kwami njena ukudla okukhombisa inhlonipho emadlozini iy'nkobe lezo.

Ngicabanga ukuthi ngingaqale ngibalalele, ngibanikeze ithuba ukuthi belethe iy'khalazo zabo bese-ke sengiyabaqala-ke kusukela ekuqaleni ukuthi ubuntu thina la eNingizimu Afrika basenzelani njengoba njena sisuka ey'nsukwini zengcindezelo zabantu abamnyama kodwa sakhona ukuthi sikwazi ukuthi sihlale nabo abantu ababesicindezela singalokho sibizi sichithana negazi eliningi kodwa sikwazi ukuthi sihlale phansi sibonisane, kuxoxiswane, kwakhiwe ubuntu, kwazi ukuthi kubunjwane kukwazi ukuthi kube ngenqubelaphambili, kungabi nje ukuthi kuzobhubha kumosheke izwe lonke.